E ke tlo e etsa jareng ena, ke tlo boloka tjhelete ena ya di-stockvel-eng. Moo e leng hore a re boloka tjhelete hanyane hanyane. Mo eleng hore kgweding ena ke tla be ke kena ka ka theko e itseng. Mohlomong ha ke re ke etse mohlala a ke re, diranta tse makgolo a mabedi, le kgwedi e latelang ke eketsa fela ka mashome a mahlano e ba diranta tse mashome a mabedi le metso e mehlano. Then hoya jwalo jwalo jwalo jwalo ho fihlella moo mo ne ke batla ho fihlela teng. Mme ke tlametse hore ke tshepahale mme ke nne ke ntshe tjhelete, ke nne ke behe hore le nna e tle re ha selemo se fela ketle ke thabe jwalo ka batho ba bang a re arole tjhelete.

Tjhe, e ba mosuwehlooho a re ho nna ke romele tjhelete mohaleng wa hae wa bong. Nkeke ka dumela hobaneng hobane eo ha e no bontsha hore ke tla be ke patetse mohaleng wa sekolo. Mme ke lokela hore ke se ke romelle mohaleng wa sekolo feela. Mme haeba o re ke o romelle mohaleng wa hae, nkekebe ka dumela ho hang.

Ntate, account ya hao e salletse morao mona ka dikgwedi tse ngata. Mme o lokela ho tseba hore ebang o sa kgone hore o patale kgweding e latelang, account ya hao e tla kwalwa. Mme e tlaba mathata a mangata haholo ka ha jwale e tlare ha o nahana mathata ha re no kgona ho re o thuse hobane e tlabe e laps-itse. Ka ka jwalo ka ka senyesemane batho jwale ba re e tlabe e laps-itse mme o lokela o etse o re o patale mme o seke wa salla morao.

Ke batla ho tsetela tjhelete ya ka mme e hole ka tsela e loketseng. Di-account-ong ya hao, mme ke kopa hore o tle o nhlalosetse hore ha ke qala ho tsetela ka bokae? Ke fumana bokae nakong e kae? Mme tjhelete ya ka dilemo tseo tse ke tla be ke kgethile hore ke e tsetele ka yona e tlo hola ka tsela e kae? Mme ke tlo e fumana e le kae?

Ha o tlo batla ho bula account bankeng ena, o lokela ho tla ka bopaki ba moo o dulang teng. Mme bopaki ba mo o dulang teng ho hlaya address ya moo o dulang ka botlalo ba teng. Mme ho hlaha le mabitso a hao moo hodima a tla ba bontsha hore mang mang o dula sebakeng se itseng.

Abuti a ka fumana loan ya ho isa ngwana sekolong bankeng e ka reng Standard Bank. Mo eng a tla fihla a hlahise bopaki ba hore ngwana o amohetswe sekolong, mme ngwana o tlo patala tjhelete e kana. Mme a tle a kope loan eo ya hore atle a ise ngwana sekolong.

Eo ke ne ke tla se etsa ka di-stokvel, e ne e le hore ke tle ke etse hore ho be le molao o tiileng hore ebang e mong ya tla ja tjhelete ya batho feela. O tla kena tjhankaneng mme o tla kena nako e itseng sebakeng seo. Mme e tlare ha a tswa sebakeng seo, a tle a lefe le yona tjhelete eo hape.

Ke utlwa ke kwatile haholo, ha ke a thaba le ho thaba. Hobane nna ya banka ya ka ha ya kenywa. Mme ha e sa kenywa tjena, nna ke tlo lokela hore ke lo ntsha tjhelete dibankeng tse ding mme ke tle ke patale ditjeho tse hodimo haholo. Mme sena ha se ya ntshwara hantle.

matlole a ka hobane ke tla be ke ntsha tjhelete e leng hore e ka hodimo ha tjhelete e kene ke ke tlamehile hore ke e ntshe. Mme tjhelete ena o tla fumana hore e batla e le habedi ho tjhelete e leng hore ke tla be ke e fumane ho reka ntlo.

Moreki disability cover ena ke e leng hore, ka mora dilemo tse itseng o tla fumana tjhelete ya hao hore o tle o kgone hore o ithuse ka tseo tlamehileng ho ithuta ka ho ithusa ka sona. Ebang o tsamaya ka wheelchair, ka mora dilemo tse itseng, o tla fumana tjhelete e leng hore o tla reka wheelchair ya hao e ntjha. Mme o tla ntsha tjhelete e seng ngata ka kgwedi, premium ya hao e tlaba feela two hundred rand.

Mosebetsi wa banka, ntho e ke batlang ho e tseba ke hore ebang ke reka ntlo ka banka, ke nka tjhelete bankeng mme ke reke ntlo. Le hore ke ye bankeng ke kope hore ba nnehe tjhelete mme ke lo ikhahela ntlo ya ka, ke efe e tlo ba hantle hobaneng ke tjho tjena ke hobane ha ke reka ntlo, ntlo le yona mohlomong ke tla e fumana e na le diphoso tse ding tse mmalwa. Mme e be ke tlametse hore ke entshe tjhelete ka hodimo ke lokise diphoso tseo tse ke batlang ho di lokisa. Mme e bang ke ikhahela ntlo, ke tlaa ikhahela ntlo mohlomong ke tla qala ka dikamore tse pedi kapa tse tharo ho ya hodimo. E be ha selemo se seng se fela kapa ha di se ke bolokile e nngwe, e be ke ntse ke eketsa jwalo jwalo.

Lebaka le etsang hore ke suite ke yona hona jwale. Ke hobane hona jwale ha ke sebetse, mme ha ke sa sebetse ha hona hore hona le tjhelete e ke reng ke tla ba le yona hore ke ipolokela yona ha ke se ke ya pension-eng.